Ndingamcebisa ngokuba ayikho imali eza lula ngolo hlobo, uya kugqejwa imali. Ngoba kaloku uyokufaka abantu ababini phantsi kwegama lakho nabo bazokwenza into efana nale uyenzileyo nabo bagqejwe. Babuye aba bantu babini obafake phantsi kwegama lakho baze kuwe bazofuna iimali zabo kuwe okanye iimpendulo ezingaphendulekiyo kuwe ngoba kaloku nguwe mntu oye wabaka phantsi kwegama lakho.

Andiyazi ukuba yohluke njani andifuni ukuphosisa.

Ikhadi ledebhithi livumela ukuba ukwazi ukutshintshisana ngemali ngokwebhanka ungakhange , ungakhange uphathe imali esandleni sakho kwaye ke loo nto yenza izinto zibe lula.

Phatha i-bank statement sakho esingagqithanga kwiinyanga ezintathu, uphathe i-ID yakho, uphathe ne-proof of address yakho.

Ukuba imali yakho uyibhatala ngokwethuba kwaye uyibhatala kakuhle, iinzame zokuba ne-credit score entle iyachaphazeleka ngokuba xa ufuna uthenga imoto okanye ufuna uthenga indlu uyakwazi ukuzithenga ezo zinto ngebhanka ukuba i-credit score yakho intle.

Qinisekisa ukuba akukho namnye umntu owaziyo iinkcukacha zeenombolo zokungena kwikhompyutha yakho okanye kwiselula yakho. Ngoba ukuba awuyidlalanga loo ndima abanye abantu bangakwazi ukungena bazenzele, bazithathele imali esebhankini yakho ngokusebenzisa nje iselula yakho okanye ikhompyutha yakho.

I-inshorensi yobomi xa omnye welungu elandulele eli i-inshorensi yobomi iye inike lowo umntu obafakileyo iimali ezinintsi, imnike ii-airtime, ukutya kwakunye namalungiselelo omngcwabo ofana nee-transport ukuze bakwazi ukuya baphinde babuye uyongcwaba. Kwaye ke umasingcwabane yena kunkazathwa loo mali inye ekuvunyelwene ngayo. Umzekelo, masithi obhujelweyo uye anikwe eleven thousand ukuba ayokungcwaba umzimba kube kuphelele apho.

Kuye kujongwe iphepha ekuthiwa yi-death certificate, elo phepha eliqinisekisa ukuba lo mntu manyhani ukwi-inshorensi ingaba ubhubhile na. Kujongwe iinkcukacha zakho ezifana nokuba ingaba i-inshorensi ubuyibhatalela ngethuba na okanye ubuyibhatalela kakuhle i-inshorensi yakho okanye ubuyibhatala ngokwethuba i-inshorensi yakho.

Xa ugcine imali ebhankini ikhuseleke kakhulu ngoba akukho namnye umntu onokwazi ukuyithatha imali yakho ungakhange uvume wena okanye usebenzise imali yakho ungakhange uvume wena. Kwaye ke xa ufihla imali phantsi kwematrasi kulula ukuba uyisebenzise imali yakho nokuba ngamanye amaxesha ubungazimiselanga ukuyisebenzisa. Kodwa ke xa uyigcine ebhankini akukho lula ukuba uyisebenzise imali yakho ngaphandle kokuba kukho into engxamisekileyo ukuba usebenzise imali yakho.

Iindlela ezahlukeneyo zokufaka imali kwiakhawunti yebhanki yomntu, xa umntu esifaka imali ngoselula esebenzisa i-app yefowuni yakhe, okanye umntu aye kwimitshini yebhanka ayokufaka imali yomntu ngokusebenzisa iakhawunti number yakhe. Ziindlela ezahlukeneyo ezo zokufaka imali kwiakhawunti yebhanka yomnye umntu.